Metshameko ya se ileketeroniki ke fa batho ba tshameka mo khomphutareng kgotsa mo founung. Dilo di tshwana jaaka Fifa, Call of Duty, Fortnite, League of Legends le tse dingwe. E ka nna motshameko ka tsela ya gore go na le ditlhapiso tsa simong, batho ba ikgaisa mo ditlhopheng kgotsa ba le nosi. Mme ba ka fenya dikgaisano, ba newa dimpho kgotsa madi. Gape go ka tshwana le dipapadi tse di tlwaelegileng jaaka ball-o kgotsa netball-o ka gore o tshwanetse go itekanya, go ikatisa le go nna maano. Fa o sa batle go gaisa ka simong, o ka tshameka fela le ditsala mo inthaneteng go iphetola bodutu. O ka kopana le batho ba bantsi mo lefatsheng lotlhe wa aga ditsala le dikamano.

Ee, ke nagana gore e fokoditse go tshameka ka namana gonne bontsi jwa batho ba e leng gore ba santse ba tshameka mo matsatsing a, ke batho ba e leng gore ba tumile ka metshameko kgotsa ke bana. Mme le bone bana, go na le batsadi ba e leng gore ba setse ba ba tlwaeditse go nna le megala ya letheka. Mme seo se dira gore ba seke ba kgona go tshameka le bana ba bangwe jaaka tlwaelo. Matsatsing a, selo se se tlwaelegileng fela ke gore motho o dula fatshe a dula fela a tshwere mogala wa letheka mo matsogong a gage. Go tloga ko mosong go fitlha letsatsi le phirima a sa dire sepe gape sa gage e le go ja fela.

Metshameko ya dikgaisano tse di tseneletseng e ntla jaana, League of Legends, ke motshameko wa setlhopha mme o rata thata mo lefatsheng. O tshameka ka ditlhopha tse pedi. Mongwe le mongwe o laola sebapadi se se nang le maatla a ikgethileng. Dota 2, e tshwana le League of Legends mme le yone ke MOBA e leng Multiple Online Battle Arena. E ratwa thata mo dikgaisanong tse dikgolo tsa madi. Mme e nngwe ke Counter Strike 2. Go tshameka ka ditlhopha mongwe ke tshepetso, mongwe ke mafapha a tshireletso. Valorant, e tshwana le CS mme e kopanya le dikarolo tsa botswerere jwa sebapadi se sengwe le sengwe.

Go dira gore metshameko e nne ya segaisano ka ntlha ya inthanete le didiriswa tse di ka tsamaisang metshameko ka lobelo. Batho ba kgona go tshameka le ba bangwe ba ba le kgakala. Boleng jo bo kwa godimo e leng traffics and sounds, di control-e le dikhomputara tse di maatla di dira gore metshameko e nne le ditshwantsho tse di tseneletseng. E batlile ekare botshelo jwa nnete. Go nna le mefuta e mentsi. Founu e dumela batho ba tshameka metshameko e metona le e monnye ka nako nngwe le nngwe. Go tsenya dikagisano le bodiredi batho ba kgona go buisana ka voice chat kgotsa go ikopanya mo di platform-ong jaaka Twitch le YouTube Gaming. Go fetola boitlosobodutu le botshelo jwa letsatsi.

Tse ke di ratang ka metshameko ya seileketeroniki ke gore di thusa motho go tsamaisa nako. Ebile ka nako tse dingwe, di go thusa ka go akanya go le botoka. Se segolo-golo se ke se ratang se se di dirang mo setšhabeng sa rona ke gore se thusa bana go efoga go tsena mo ditirong tsa botlhoka tsebe ka gonne ba dula ba shebile tsone mme ebile ga ba utlwane le go tsena mo tsa go tsamaa-tsamaa. Ba iphitlhela ba le ko mafelong a a sa siamang ka nako e e sa siamang.

O tlhoka sediriswa sa ileketeroniki jaaka mogala wa letheka o tlhalefileng kgotsa o matlhajana. O tlhoka kgokagano ya inthanete. O tlhoka akhaonto ya motshameko. O tlhoka App-e kgotsa software ya motshameko le tebogo ya polokego. Tebogo ya polokego ke se re se itseng ka seesemane e leng password. Mme metshameko e ke e itseng e e tumileng, ke Fortnite, ke Call of Duty, ke Fifa Online e e leng ya kgwele ya dinao.